Ngithanda ukufunda iincwadi kanye nokufunda izinto ezitja njengokuthunga nokuphothela.

Lokha nangifunda into etja ngiyajabula nangibona into engiyenzako ibayipumelelo.

Kanengi vane ngitlhoge iinsetjenziswa ngombana zona kumele ngizithenge nakumele ngenze lokho engifuna ukwenza.

Ngiyakghona ukuwenza ngingedwa ngombana lokho engiwenzako akufuni abanye abantu.

Khulukhulu ngiwenza lokha nangingakayi emsebenzini wami wangamalanga.

Ngifunde ukwenza amabhege ngezandla zami nokuphothela begodu lokhu kwenze ngabona bonyana ngingawenza begodu ngirhwabe ngakho.

Ngicabanga bona uqakathekile ngombana ngibona kwangathi abasibanengi abawenzako umsebenzi lo engiwenzako.

Ngizizwa ngijabulile njalo ngombana lokhu kungithabisa nangenza into ehle begodu isikhathi ngingasiboni.

Iye, wona ujwayelekile kodwana abasibanengi abakwaziko ukuwenza.

Iye, ngombana abasibanengi abakwaziko ukwenza begodu ngibona ngathi indawo yikulu yanele bonyana ngingafundisa abanye sirhwebe soke.

Okhunye ekhe angafuna ukwazi ukuluka imiseme ngombana nakho kuyatlhayela ebantwini ebakwenzako.

Omunye womngani wami ubhaga amakuka awathengise.

Iye, uyatjhuguluka nesikhathi akusafani nekadeni ngendlela bebenza ngayo.

Ngikhuthala ngombana ngiyakghona ukwenza enye imali ngakho.

Kuye kube lokha nakunabentwana ekhayapha ungakghoni ukuberega.

Iye, kodwana kube yinto ezongithabisa nami nakufanele ngiyenze.

Kunengi engikufundileko okufana nokwazi bonyana imincamo le inezinto ezikhulumako. Nangendlela ekwenziwa ngayo kunokuthile okutjhoko.

Kungababuhlungu khulu ngombana lokhu kuphathelene nesikhethu engikhule ngaso.

Ngilaba abenza iinhluthu kanye namazipho.

Ngibona ngathi kuliqiniso ngombana nami kuyangenza bonyana ngikhohlwe ngokusengqondweni egade ngikucabanga.

Kunemitjhini eyenza lokhu kubelula ethengiswako kodwana umraro kukuthi iyabiza begodu ayitholakali eSewula Afrika.

Ukuluka imiseme ngombana kuyatlhayela.

Ngicabanga kobonyana isiza kezomnotho ngombana ngibo ebenza lapha kuhlalwa khona kubenabantu begodu nabantu babenemisebenzi.

Lokha nakuneminyanya emikhulu abantu bangaphandle beza ngobunengi begodu bafune iindawo zokulala kanye bathenge nezinto ezingekho eenarheni zabo.

Iindawo zokulala ziyazala begodu lokhu kwenzela bona kufuneke abantu abanengi abazokusebenza khona.

Lokhu kwenza bona imisebenzi ibeminengi kusukela ekwakhweni kweentatawu begodu kwakhiwa neendawo ezinengi zokulala.

Iye, kodwana abasibanengi, ngombana abekho abanye abadlala nabo, kwezinye iindawo.

Lokha nabangabandulwa babantu abaneziqu zemidlalo le, kungabenza abentwana ikghono labo libebhedere kunalokha nababandulwa botitjhere.

Lokhu kubenza bona babone amakghono wabo basese seenkolweni, ngaphambi kobana baye eenqhemeni ezikulu.

Angibudli ukudla okuqinileko, ngidla okuthambileko kanye neenthelo. Ngithi ngingaqeda ngikhona ngidla okhunye okulula, bese ngidle okuqinileko kweemva kwesikhathi.

Lokhu kukwenza isitjhaba sihlangane, kubonakale ngathi asikhethululani.

Iye, kunjalo lokhu, kwenza nokobana udle ukudla okunepilo.

Iye, abodorhodere bathi ukuzilolonga, kuvula ingqondo, begodu kwenza nomzimba ubelula.

Lokhu kubenza, nokuthi bafunde ukuziphatha, namkha ukwenza ngendlela efaneleko.

Ngingafaka, laba engibona bakulungele ukudlala.

Lokhu kwenza bona basuke ezintweni ezimbi, njengeendakamizwa, nokusela utjwala khulu.

Kutlhogeka kweensetjenziswa, kanti nalokha nakufanele bayokudlala kude, batlhoga iinkhwelo.

Kudlalwa umdlalo wabentazana i-netball, kanye neyabesana, yenyawo i-football.

Awa, mina ngiyala, ukuzibandakanya emidlaleni kwenza umuntu abenepilo ehle.

Ngombana vane sihlanganyele sibanengi, nabangani, namkha umndeni. Isiqhema sethu nasithumbako, sisuke siditjhe soke, kubemnandi ngeenselo.

Kulifundisa bona epilweni, enye nenye into inesikhathi sayo, ubujamo abaphili bunjalo.

Ngokuthi kubekhona into elungileko, ekungakhulunywa ngayo, namkha engahlanganisa abantu, begodu kubelula.

Mdlalo webholo erarhwako, begodi ibuye ibanjwe nangezandla.

Ukuze imidlalo yabantazana nayo ikhule.

Kwenza ingqondo ibelula begodu itjhaphuluke.

Ngingasiza eendaweni lapha kuphekelwa khona intandani, namkha abasweleko, ngombana kuyafuneka nathi sisize.

Ibabonisa banamakghono, ngaphandle kokufunda incwadi, begodu ibenza neengqondo zabo zibelula.

Kubona ngekghono lakho onalo, kilelomdlalo ukuthi ngisiphi isiqunto omele usithathe.

Lokha nabangenza imidlalo tjhatjhalazi, lokhu kufikelele ebantwini ngenani eliphasi.

Iye, lokhu kuveza bona, bayakusekela lokhu ebakubonako.

Uyanokutjhuguluka, ngombana izinto ziyatjhuguluka ukukhamba kwesikhathi.

Iye, ngingathanda ukukwenza njalo, nakungakunganisela imali, ngombana kuyinto engiyithandako.

Iye, ngombana lokhu kwenza bona bahlangane njalo, mabayokudlala imidlalo le.

Ukudinwa kungamenza bonyana alimale, angasakghona ukudlala ukuya phambili.